Eyona nto eba nzima xa ulima itumata kufuneka uyokhele uyenzelele uba ibe phezulu, uyenzele iindawo zokuhlala. Yeyona nto ke iba nzima leyo ukulima iitumata.

Iziphumo zemeko zemoyezulu ezifana nezikhukhula kwiphuhliso lwezolimo eMzantsi Afrika, izityalo ezininzi ziye zingawadingi amanzi ngenxa yento yokuba soloko kunetha. Loo nto iyenza uba zisoloko zifumana amanzi. Ezinye ke ngoku ziye zona zisokole kakhulu ngoba kaloku ezinye ziye zingafuni amanzi amaninzi, loo nto iye izibolise, imoshe ke ngoku amafama loo nto kwizityalo zawo.

Ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kuyichaphazela ngokuba abantu badla ngothatha indawo apho amafama azibekele khona ukulima kuzo, loo nto ke ngoku iye ibange umonakalo eluntwini nakumafama, idale umonakalo, ingxabano ngoba kaloku abantu sube bethathela umhlaba kubo ube wona amafama bezibekele wona umhlaba wabo.

Umntu ofuna ukulima umbona ndingamcebisa ngokuba ajonge kuqala i-season apho umbona alwinywa khona. Okugqiba agade igadi yakhe, aligade ikhula egadini ukwenzele umbona angasokolisi ukukhula, emane emhlakulela, asuse ikhula emboneni ukwenzele umbona uzothwala.

Ewe, isipinatshi yeyona sityalo ndisithandayo ngoba sesona sityalo esinikeza izakhamzimba emzimbeni. Noko sona siye singasokoli xa usilimile sona asisokolisi kakhulu kwaye awudingi nto yosheba xana unaso sona, asisokolisi.

Ubuyiso lomhlaba linganceda kakhulu ezilalini ngoba kulapho kungavula khona iiprojekthi zolimo, apho ke ngoku abo bangaphangeliyo bangathatha khona inxaxheba baphuhlise khona i-skills zabo khona kuloo projekthi iyabe iyenziwa. Noko ingaba ngumsebenzi onongeniso kubo ngoba kaloku bazabe berhola norhola kule projekthi noko. Kungalula ke ngoku kubo and inganceda nabo sele bangene kwezi zinto zitshaywayo, ingaye ibanceda noko nabo babe nento bakwaziyo uyenza ebanqanda uba bangasebenzisi ezi zinto zabo bazitshayayo.

Ndiyaphikisana nayo le ngxelo ngoba kaloku ihagu itya nantoni na, ayinaxesha noba kukutya okulahliweyo okanye koku kutya kwazo kunjengoophulathi. Ayinaxesha ihagu, itya kwanto oyinikayo.